Ngingakhetha ukusebenza ngezitshalo ngoba zona zinezinhlobo eziningi ezahlukene. Ngakho nami ngingafunda okuningi kakhulu ngazo. Njengokuthi zikhula kahle endaweni ekanjani, nangaphansi kwaziphi izimo, futhi muningi umsebenzi owenziwayo kusukela ekutshaleni, kuze kufike ekuvuneni ukuqinisekisa ukuthi izitshalo ziphuma zisezingeni elincomekayo neliphakeme. Ngingathanda futhi ukulekelela ekutheni abantu bathole ukudla okunempilo nomsoco kalula.

Ukushoda kwamanzi okubangelwa ukushintsha kwesimo sezulu kuholela ezingxabanweni ngenxa yokuthi abantu abawasebenzisi amanzi ngokulingana nangezindlela ezifanayo. Abanye bawasebenzisa budedengu amanzi bawamose, abakwazi ukuwonga, baphinde bawasebenzise ngezindlela ezingamukelekile. Kanti abanye abantu bayakwazi ukonga amanzi bawasebenzise ngokucabanga, bathole nezindlela zokusebenzisa amanzi awodwa ezintweni eziningi ezahlukene. Uma ephela amanzi aphelela wonke umuntu, owongayo nongawongi, yingakho kugcine kuba nezingxabano.

Izitshalo ezifaneleke kakhulu ukuqandisa, uphayinaphu, ubhanana, umango, ukotapeya, amajikijolo, kanye nama-cherry.

Izitshalo ezitsalwa kakhulu endaweni yangakithi namaphethelo zibala ubhanana, umango, amapentshisi, amagrebhisi, umoba, ama-orintshi kanye namakhiwane.

Ukulima kwewayini okuphilayo kubhekene nezinselelo nezinambuzane, ukushintsha kwisimo sezulu, kanye nombono wabathengi. Izivini eziphilayo kufanele zilawule izinambuzane nezifo ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali okwenziwa. Ukushintsha kwesimo sezulu kubeka abalimi bewayini ephilayo engcupheni enkulu yamazinga okushisa aphezulu, umswakamo kanye nemvula.

Ngingathakasela izithelo ezifana nobhanana, amagrebhisi, ukotapeya, ama-apula kanye namapiyela. Yingoba lezi zithelo zimnandi zinempilo kanti futhi zithokozelwa yiwo wonke umuntu ekhaya, kusukela enganeni encane kuze kube kumuntu omdala, futhi zidleka kalula azinawo umsebenzi omningi.

Ezolimo zingabhekana nezinselelo zokutholakala kokudla eNingizimu Afrika ngokufunela abantu nemiphakathi, iy'ndawo zokulima ezincane. Abantu bafundiswe indlela yokulima, bafundiswe nangey'tshalo ney'thelo ezahlukile, bese uhulumeni ebaxhasa ngokuthi baqale amaphrojekthi okulima.

Ukunakekela izindwangu zoboya, washa ngezandla noma ngomshini omnene, ngamanzi abandayo kanye nensipho ethambile. Gwema ukushwabanisa nokulolonga kabusha indwangu uma isasemanzi. Yomise emoyeni kodwa hhayi maqondana nelanga ngqo, ube uyikama nge-brush elithambile. Gwema ukuyi-ayina ngomlilo ophezulu, bese uyigcina esitsheni esiphefumulayo ukuvimbela ukunqwabelana komswakamo.

Ukuze kugqugquzelwe intsha ukuba ibambe iqhaza emisebenzini yezolimo, kunganikezwa ngezinzuzo ezifana noxhaso, imali ebolekiwe enenzalo ephansi, nesiqinisekiso seholo. Izinhlelo zokuqeqesha nokuthuthukisa amakhono, ukuqeqeshelwa umsebenzi, kanye nokufinyelela kwezobuchwepheshe nakho kungasiza ukuhlomisa abalimi abasebasha ngamakhono esimanje ezolimo.

Ijazi likamkhulu wami lesikhumba, linendawo ekhethekile enhlizweni yakhe ngoba ladluliselwa kuye lisuka kubaba wakhe owayeligqoka ngesikhathi esebenza embuthweni. Leli jazi selihlale iminyaka eminingi emndenini wethu, izizukulwane ngezizukulwane. Seliwuphawu lamandla nesibindi. Umkhulu wami naye kuyisifiso sakhe ukuthi asindlulisele kubaba wami oyindodana yakhe.

Ukuze baphumelele ebhizinisini lezolimo, abalimi badinga amakhono ebhizinisi afana nokuphatha imali, ukumaketha, nokulawulwa kobungozi. Kufanele bakwazi ukwenza isabelomali futhi benze izinqumo ezinolwazi mayelana nentengo nokukhiqiza.

Sanibona, bantwana. Ingabe benazi ukuthi umoya usiza izitshalo ukuba zenze imbewu? Lokhu kubizwa ngokuthi impova yomoya. Izitshalo ezinjengommbila, ukolwane kanye notshani zenza izinhlayiya zempova ezincane. Uma umoya uvunguza, uthwala impova iye kwezinye izitshalo isize ukuthi zenze imbewu. Lezi zitshalo zivame ukuba nezimbali ezincane kanye nempova eningi. Umoya ufana neloli ekhethekile lokuthutha, usiza ukuthi zikhule.

Ukujikeleziswa kwezitshalo kusiza ukuvimbela ukuwohloka komhlabathi ngokushintsha uhlobo lwezitshalo ezitshalwe endaweni ethile. Lokho kwephula umjikelezo wokuwohloka komhlabathi, futhi kuvumela inhlabathi ukuthi ibuyele esimweni sayo. Izitshalo ezehlukene zinokujula, kwezimpande okuhlukene, kanye nemikhuba yokukhula esiza ukubamba umhlabathi endaweni nokunciphisa ukuwohlolwa.

Uma ukhetha i-system ye-hydroponic, cabangela izici ezifana nohlobo lwesitshalo, indawo, iqophelo lamanzi kanye nokusebenza kahle kwamandla. Izikhetho ezidumile zibala i-NFT, i-Nutrient Film Technique yemifino enamaqabunga, i-ebb kanye ne-flow yezitshalo eziningi ezahlukahlukene. I-DWC, Deep Water Culture, yezitshalo ezikhula kahle emanzini. yezitshalo ezidinga amazinga aphezulu e-oxygen, kanye ne-drip irrigation, yokulethwa kwezakhi ezinembile.

Izintuthwane zingabasizi abancane bezitshalo uma zivakashela izimbali ukuze ziqoqe impe. Enye impova inamathela emizimbeni yazo, uma lapho sezithuthela kwezinye izimbali le mpova iyagudla, isize izitshalo zenze imbewu. Le nqubo ibizwa ngokuthi impova futhi ibalulekile kakhulu ukuze izitshalo zikhule futhi ziphumelele.

Impova yomoya ayiqondisiwe futhi ayisebenzi kahle uma iqhathaniswa neyezinambuzane noma impova yamanzi. Impova yezinambuzane ngokwesibonelo, ivumela ukudluliswa kwempova okunembayo phakathi kwezimbali okuholela emazingeni aphezulu okuphumelela kwempova. Ngakolunye uhlangothi, izitshalo ezinempova yomoya zithembele ekusakazekeni ngenhlanhla. Ngokuvamile zikhiqiza impova eyeqile ukuze zinxephezele. Lokhu kuholela emaphethinini ahlukene empova. Izitshalo eziphethwa ngomoya, ngokuvamile zikhiqiza izimbali ezincane eziningi ngokwedlulele futhi zikhiphe impova eningi.

Angeke ngakujabulela ukuhlala eduze kwepulazi elikhulu lezingulube ngoba la okuhlala khona iy'ngulube esikhathini esiningi kuyanuka futhi kuhlale kungcolile.